Ukusebenza kahle kwamapayipi omlilo kuncike ezintweni ezifana nekhwalithi yephepha le-hose eliqinile, nelimelana nokushisa, umfutho wamanzi olungiselelwe kahle ukuze unciphise umlilo ngaphandle kokulimaza ipayipi, kanye nomklamo we-nozzle, okwazi ukusakaza amanzi ngendlela efanele ukuze kuvinjwe, kuvinjelwe ngokushesha ukusabalala komlilo.

Izici ezifana nokuziphatha kwabashayeli, ukuklanywa komgwaqo, nokugcinwa kwey'moto kahle, zithinta kakhulu ukuphepha kwe-traffic. Njengoba abashayeli abanolwazi, futhi abaziphatha kahle begwema izingozi, imigwaqo, imigwaqo eklanywe kahle inciphisa amathuba okushayisana, kanti izimoto ezigcinwe kahle zigwema ukwehluleka okungalindeleki. Izimo zemvelo ezifana nesimo sezulu esibi, nokukhanya okuphansi zandisa iy'ngozi ngokunciphisa ukubonakala nokulawulwa. Ngaleyo ndlela kudinga ukuthi izinyathelo ezingeziwe zithathwe ukuze kuqinisekiswe ukuphepha.

Izikhungo zokunakekelwa kwempilo zingaqinisekisa ukuxhumana okufanele ngeziguli ezinesithuthwane sokuzwa ngokuhlinzeka kochwepheshe bolimi lwezandla, noma abahumusha abazimele. Ukusebenzisa ubuchwepheshe obunjengamavidiyo, noma izinhlelo zokuxhumana ezisebenzisa ulimi lwezandla, kanye nokunikeza abasebenzi ukuqeqeshwa, kuyisisekelo kulimi lwezandla. Lokhu kuqinisekisa ukuthi isiguli siyakwazi ukuveza izidingo zalo kahle, sithole usizo olufanele, futhi sibe nokuhlangenwa, nokuhlangenwa nakho okuhle esikhungweni sezempilo.

Ezinye zezinketho zasekuseni ezinempilo, nezithengekayo zezingane, zifika phakathi, zifaka phakathi ama-yoghurt-i angena shukela, izithelo ezisikiwe, ezifana namapilikosi, nama apula, amabhisikidi enziwe ngokofulawa ogcwele, amabele aphukile, oatmeal, anemifino, noma izithelo, nama-smoothie akhiqizwe ekhaya, ngama-fruits, nemifino. Lezi zinketho zinikeza amandla ezakhamzimba ezibalulekile, futhi zithengeka kalula emakethe.

Kuke kwaba nesimo lapho umfundi washayisana nezakwabo ngesikhathi semidlalo, futhi walimala ebusweni. Ngasheshe ngamthumela endaweni ephephile, ngamhlanza amanxeba ngamanzi ahlanzekile, ngamfaka indlwembe, futhi ngamqinisekisa ukuthi uyaphefumula kahle. Ngasebenzisa amakhono ayisisekelo osizo lokuqala, njengokuhlola isimo zokuphefumula, ukunqanda ukopha, nokuxhumana ngokuthula, ukuze amuzwe ekhululekile ngenkathi silinda usizo lobuchwepheshe.

Umcimimlilo omusha ungenalo ulwazi angaziwa enovalo, angazizwa enovalo, ecindezelekile, noma engaqiniseki ngesikhathi esiphuthumayo, esinengcindezi ephezulu. Kungase kube nezinselele zokukhumbula izinyathelo ezifanele, ukulawula imizwa, noma ukwenza izinqumo ezisheshayo. Nokho ukuqeqesha okuhle, ukusekelwa eqenjini, nokuzijwayeza izimo ezingokoqoba, kungamsiza ukuthi azithembe, asebenze ngokuthula nangempumelelo futhi athuthuke ngokuhamba kwesikhathi.

Ukuxwaswa kudlala indima enkulu ekuvimbeleni amadoda ukuthi athole usizo lokwesekwa ngokusebenzisa kabi izidakamizwa, noma ukudakwa. Amadoda amaningi esaba ukuhluleka, noma ukubonakala ebuthaka ngenxa yemikhuba yobudoda egcizelela okuqina nokuzimela, okwenza angakhulumi ngezinkinga zawo. Ukucwaswa kungaba, ngabanye, noma ukwesaba, ukwahluleka, nokwahlulelwa, kungabangela ukuthi amadoda azigweme izikhungo zezempilo, noma izinhlelo zokwelapha. Lokhu kudala isithiyo ekufinyeleleni usizo lubalulekile.

Njengomhlengikazi wesikole kufanele uqale ngokukhuluma nomfundi ngendlela ethambile, emnene nenokwethembeka, umbonise ukuthi uphephile, futhi ulalelwe. Sebenzisa amagama alula, umbuke emehlweni, futhi umnike isikhathi sokukhuluma ngaphandle kokuphazanyiswa. Uma usutholile imininingwane eyanele, xhumana nabazali bakhe ngokushesha, usebenzise indlela enobubele nengaqondile. Ungathumela umyalezo, obize, noma uhambise incwadi, uthole uchaze kahle okwenzekile, isimo somfundi, nezinyathelo ezithathiwe, gcizelela ukubambisana nokuthi inhlalakahle yomfundi into ephambili.

Ubungozi bokucisha umlilo bungancishiswa ngokusebenzisa i-PPE efanele, efana namajakhethi angashi, amagilavu nezicathulo ezivikela ukushisa, ukuqeqesha abasebenzi ngokuphepha, ukuhlola nokugcina imishini njalo, nokuhlela izindlela zokuphuma eziphuthumayo. Lokhu kuqinisekisa ukuphepha kwabasebenzi nempumelelo yokulwa nomlilo.